Kukuba kaloku ziye zibe khona izinto eziba lula xa uye wathatha imoto, ngokuba iyakwazi ukungenisela imali okanye iyakwazi ukuba ufikelele apho ufuna ukuya khona kwangethuba.

Mntanam, zama ukuthi ufunde indlela yokonga imali okokuqala, emva koko uvule iakhawunti kwivenkile yempahla. Kuba ke ityala lona ukuba liye kwenzeka waxakana nalo kwanzima ukulibhatala uzoba ne-bad credit record.

Ndifuna ukuvula iakhawunti apho ndizokwazi ukumane ndifaka imali khona ihlale ibe nenzala yayo kwaye ke ndifuna ke ii-charges nazo zingabi ngaphezulu zibe sezantsi.

Le ephu ikuncedisa ukuba ukwazi ukujongana nemali yakho, ungakwazi ukuba ubhatale amatyala akho kwaye uthenge kwalapha kwiephu yakho. Kwaye ukwazi ukuseyiva nemali ngokuvula kwa enye iakhawunti kwalapha kule ephu yakho umane ufaka khona imali.

Kuye kuba khona i-bond kube khona i-home loan, apho ke i-bond yona yindlu ozawube uyithenge ngebhanki ozawuhlala umane uyibhatala iminyaka. I-home loan sisixa semali ozasithatha eso oyaziyo ukuba uzasibhatala ngexesha elithile lilonke lide liphele elo tyala.

Le ephu, ma, ilungiselela kwawena ukuthi mawukwazi ukuphatha imali yakho, uyibone engenayo nephumayo. Ukwazi ukubhatala amatyala akho nokwazi nokuvula ingxowa yokuba ufake imali leyo mali ezawube ilapho kulo ephu ngaphandle kweakhawunti yakho lena yesiqhelo. Kodwa ungakwazi uvula eyesibini phakathi kuyo umane ufaka imali, uyibize i-savings account.

Qinisekisa ukuba une-credit record entle, yiba nengeniso ezinzileyo, nciphisa amatyala akhoyo, qinisekisa ukuba ulwazi lwakho lusemthethweni.

Abantu badinga i-credit card ukuze bakwazi ukuthenga izinto nangona bengenaso isixa semali ngelo xesha, nokuphucula i-credit score yabo, nokujongana nengxamiseko yemali.

Ndingaziva ndiphoxekile kwaye ndinexhala kuba oku kuthetha ukuba andinakufikelela kuncedo lwemali endiludingayo.

Kufuneka uphathe isazisi esisemthethweni, ubungqina bedilesi, imali yokuqala yokuvula iakhawunti nenombolo yephasi.

Abantu badinga ikhadi ledebhithi ukuze bakwazi ukuthenga izinto ngokukhuselekileyo basebenzisa imali ekwiakhawunti yabo. Linceda ekurhoxiseni imali kwi-ATM, ekuthengeni kwiivenkile nakwi-intanethi kwaye kulula ukulilawula ngaphandle kokungena kwityala.

Ewe, ngokoluvo lwam yinto elungileyo ukuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanki. Oku kunceda ibhanki iqinisekise ukuba umntu okhoyo ungubani, uhlala phi kwaye iyakwazi ukumfumana xa kukho imiba enxulumene neakhawunti yakhe.

Ukuba ibhanki i-ATM ingaginya ikhadi lam ledebhithi ngexesha ndizama ukukhupha imali ndingaziva ndixinekile, ndiphazamisekile, mhlawumbi ndidandathekile.

Xa i-ATM iginya ikhadi lam ndingatsalela ibhanki umnxeba ngokukhawuleza ndibaxelele ngesi hlelo, ndicele ukuba livinjwe ikhadi kwaye ndicele elinye elitsha.